Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme zwa u fha ṅwana dzina ngauri ṅwana a na dzina u ya kona u mu vhidzelela a ravha a ḓa, u ya kona u mu fhambanyisa vhukati ha vhaṅwe. Na ene muṋe u a kona u ḓivhona vhukati ha vhaṅwe. Kha nṋe zwi amba lufuno, u fha ṅwana dzina zwi amba uri ṅwananga ndi a mu funa hone ndi a mu vhona.

Ndi vhona zwi tshi vhangiwa ngauri vhupo ha nnyi na nnyi arali ha nga ḓa, a hu nga shumi tshifhinga tshilapfhu ngauri vha ḓo vha vha khou fhelelwa nga masheleni mahala ngori vhupo ha mahayani a vhu ngo tou ḓalesa ende a vhu tou vha na tshelede ngo tou ralo.

Ndi vhona zwo fanela uri vhana mirunduni vha ḽe zwiḽiwa zwa sialala hu fhira u ḽa dzi ṋama dzo tou ṱhaṱhiwaho na dzo tou bakiwaho. Ndi vhona zwo fanela vha ḽe zwiḽiwa zwa sialala, miroho ya sialala, mitshelo yo no wanala hayani na yo no wanala ḓakani, zwo no ḓisa pfhushi na mutakalo kha muthu.

Maitele ane a tea u tevhedzwa musi hu tshi yo badeliwa tshelede ya lobola ndi a uri munna u tea u sala nnḓa nga ḓuvha ḽa lobola. Hone tsha u thoma vha ha munna vha tea u ṅwalela vha musadzi luṅwalo uri vha khou humbela u ḓa u badela tshelede nga ḓuvha ḽa, vha ḓo ambedzana uri vha khou badela vhugai vho sedza nga mutengo wa kholomo, uri kholomo i ita vhugai vha amba uri, vha ha musadzi vha amba uri vha ṱoḓa kholomo nngana. U bva afhi vha ha munna vha badela. Munna a ḓa sumba musadzi wawe, vhathu vha pembela uri mbingano i kho ḓo vha hone.

Mutshato kha nṋe u amba vhathu vhavhili vho ḓivhudzaho u fhedza vhutshilo havho vha vhavhili, vha khou fhaṱa vha vhavhili vha tshi itela vhone vhaṋe na muṱa wavho.

Muthu wa munna u ṱaluswa o ambarwa vhurukhu, hemmbe i re na sutu na tshienda.

Nyimbo dzine dza nkhumbudza sialala ndi nyimbo dzo no imbiwa musi hu khou tshiniwa tshigombela, tshikona. Dzi nkhumbudza sialala ngauri dzi mmbudza hune nda bva, zwine zwa vha zwi khou imbiwa zwi nkhumbudza zwithu zwo iteaho murahuni uri kale vhathu vha vha tshi tshilisa hani, uri idzo nyimbo ndi nyimbo dza tshikale.

Afha ndi ḓo pfha tsumbo musi ri khou ita mukusule wa muṋawa, ri ka muṋawa na u ṱanzwa na u vhea bodoni na u bika u swika u tshi vhibva. U bva hafho na u bvisa bodoni na u shela khothinani na u dzhia nga tshipiḓa zwiṱuku nga zwiṱuku ni tshi u bvisa maḓi, ni tshi u vhea kha luselo. U bva hafho no no fhedza na ṱuwa na u vhea ḓuvhani wa rwiwa nga ḓuvha u swika u tshi oma, u bva hafho u tshi oma ni ḓo vha no wana mukusule wa muṋawa.

Hu itiwa dzi khadi ho rambiwa vhadzulatsini, mashaka na miraḓo ya kereke. Nga ḓuvha ḽa mutshato hu iwa kerekeni ha tshiniwa hu tshi pembelwa vhathu vho no khou tshata, hu tshi tshiniwa, hu tshi ḽiwa. U bva hafho vhavhili vha tshataho vha tendelwa u ya u dala hune vha khou ṱoḓ u dala hone.

Ndi zwa ndeme ngauri arali hu si na vhuḓifari havhuḓi zwi amba na zwiḽiwa zwawe zwine a bika zwi ḓo vha zwi na tshika lune lu fhedzisela lu khou ita vhathu vhono, vha songo tsha ḓa u renga ngori vhathu vha funa zwiḽiwa zwavhudi, zwo no bikelwa fhethu havhuḓi, nga muthu ane a vha na vhuḓifari havhuḓi.

Ndi vhona u nga masheleni anga vha handirente ṱauzeni o vhala zwiḽiwa zwine zwa ḓo ḽiwa mutshatoni, decor i no ḓo shumisiwa, u renga zwiambaro na u ita dzi goloi dzo no ḓo tshimbidza vhathu.

Ndi zwa ndeme ngauri ara mavhudzi a sa kuvhatedzeiwe a ḓo wela zwiḽiwani, ende mavhudzi a si zwithu zwavhuḓi zwiḽiwani, ha tei u ḽiwa saizwi a si zwiḽiwa.

Hu na zwiimiswa zwivhili tshine tsha vha tsho no ṱumana na zwa tshizwino, tshine tshavha tsha zwibadela. Ha dovha ha vha na tsho no tsha sialala tshine tsha langulwa nga dzi ṅanga.

Ndi mushumo wo no fariwa musi ṅwana o no fhedza miṅwedzi miraru hu khou farelwa uri ṅwana a bvisiwe uri a kone u vhonwa nga nnyi na nnyi.

Nṋe ndi takalela ṋama yo no wanala Hungry Lion, dzi pizza dzo no wanala Debonairs na dzi burger dzi no wanala McDold's.

Zwine zwa ṱalusa mutshato wa sialala na u si wa sialala ndi wa uri maambarele a sialala hu vha ho ambariwa zwithu zwa hone miṅwenda hu no uri kha u si wa sialala wa tshizwino ho ambariwa mashira. Zwiḽiwa zwa kha wa sialala hu vha hu zwiḽiwa zwa sialala zwi no nga vhomagulu, miroho, vhuswa, zwidzimba. Hu no ri kha wa tshikhuwa ndi zwiḽiwa zwa tshizwino futhi na kuambarele kwa vhaṅwe vhathu vha vha vho ambara dzisutu kha zwa tshizwino, kha wa sialala vha vha vho ambara miṅwenda, masheḓo na matshilele hu vha hu khou tshiniwa zwithu zwa sialala.

Ndi ḓivha uri musidzana a tshi bva kha vhusidzana, u dzula na vhathu vhahulwane vha mu laya uri mufumakadzi u tshila u tshilisa hani na vhaṅwe, hone u tshilisa hani na muthu wawe nahone u farisa hani vhana vhaṅwe.

Ndi nga mu founela khonani yanga nda mu vhudza uri ndi khou ṱangana na khaedu ya uri a thina tshiambaro tsho no ṱumana sialala ende mutshato wa waṋu u khou nyaga zwithu zwasialala.

Muthu a nga fhaṱa vhuvha hawe na matshilisano na vhathu nga u bika zwiḽiwa zwa u ḓifha, nga u vha na vhudele, nga u sa zhamba vha vhathu vha tshi ḓa u renga kha bindi ḽawe, nga u ṱhogomela vharengi vhawe, nga u fara tshifhinga hone na sa khethulula vhathu vhawe.

Kha sialala ḽashu hu ambariwa dzi rokho na mashira zwo itiwaho nga minwenda. Khathihi kha vha tshinnani hu tshi ambariwa hemmbe, dzo ṱumanyisiwa na miṅwenda.

Ndi ḓi pfha ndo khethea, ngauri ndi vha ndo ambara zwiambaro zwa sialala. Zwo no sumbedza uri nne ndi nnyi, nahone vhubvo hanga ndi vhu fhio. A thi zwi shoneli.

Ee, ndi vhona uri zwi kha ḓivha zwa ndeme, nga uri zwiambaro zwa sialala zwi ri sumbedza uri, ri bva gai sa vhathu. Nahone ri imela zwifhio hafha vhutshiloni, nahone mvelele yashu yo thoma gai, hone ho itea mini, yo ṱuṱuwedzwa ngani.

Ndi malabi a mivhalavhala, hone hu shumiswa ya mitalo ya mivhalavhala, i khou tevhelelana kha miṅwenda ya malabi a sialala ya Vhavenḓa.

Ndi wa u ita mabengele, o u ambara milenzheni, zwanḓani, khathihi na mukuloni. Na maṅwe o no ambariwa nṱha ha ṱhoho.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro dzo fhambanaho. Vhanna vha ambara dzi hembe, dzo itiwa nga ṅwenda khathihi na marukhu. Vhafumakadzi vha ambara ṅwenda, nṱha na fhasi.

Ndi tshiṱori kana tshifanyiso tsha uri ndi a ṱhonifha vhufa hanga, hune a thi vhushoneli sa ezwi ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala. Zwi sumbedza uri ndi a funa vhubvo hanga.

Zwiambaro zwa sialala zwi fhiriselwa nga u fha murathu wau, arali zwi sa athu u ṱahala uri a zwi shumise nga hune a nga kona ngaho. U fhirisa u zwi laṱa, sa izwi zwi tshivha zwo naka futhi zwitshe zwavhuḓi.

Ee, ndi nga ṱalusa tshifhinga tshe ndavha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa, nga uri thi zwi shoneli, hone thi zwi ambari nge he nda pfi ndi zwi ambare. Ndi zwiambara nṋe muṋe, ngo to uri ndi a zwi funa, ndi a ṱhonifha sialala, hone ndi ḓi kukumusa ngayo.

Fesheni ya shango yo ṱuṱuwedza vhathu uri hezwi vha tshi ambara zwiambaro zwa sialala, vha ambare vho ṱanganyisa na zwienda kana maṱeki, na dzi sendele dza tshizwino. Khathihi vho ambara na zwiambaro zwa sialala zwe zwiḽa zwa tshikale. Hu no uri zwa tshizwino, vhathu vha vhono kono, vha vho kona u ita mashira o itiwaho nga miṅwenda.

Vhaṅwe vha funa zwiambaro zwa tshizwino, vhaṅwe vha funa zwa sialala, zwi to bva kha vhathu. Vhunzhi vha funa zwa tshizwino, mara nga maḓuvha a vhufa, vha a ambara zwa sialala.

Ndi nga nḓila dza uri hu tshi rungiwa zwiambaro, vhathu vha ṱanganyisa kana u ṱumanyisa na malabi a zwiambaro zwa sialala.

Zwi ita uri fesheni ya tshizwino kana ya ṋamusi i phaḓalale hone i vhoniwe nga vhathu vhanzhi vhanzhi, u ya nga vhuḓalo ha shango. Lune i fhedziseliwa i khou tevheliwa nga vhathu vhanzhi vhanzhi.

Nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri zwi sumbedza uri vhathu vha kha ḓi funa zwithu zwa sialala, naho hono dzhena zwithu zwa musalauno zwinzhi zwinzhi.

Ee, zwi a rungiwa, u itela zwimima zwa musalauno. U fana na vhathu vha tshi tshata, kana vha tshi vhingana, vha ya runga zwiambaro zwa sialala. Na musi vhana vha tshi bvisiwa hezwi vha tshi khou bebiwa, hu ambariwa zwiambaro zwa sialala, na musi hu tshi tshiniwa mitambo ya sialala, hu rungiwa zwiambaro zwa sialala.

Kha waḓorobo ya nga ho ḓalesa khishini ya musalauno ufhira zwa mvelele, ngauri u nga si ambara zwiambaro zwa mvelele ḓuvha na ḓuvha.

Ayi, a hu na mutsiko wa u ambara zwiambaro zwa musalauno.

Minyanyani na vhupo hahashu hu ambariwa zwiambaro zwo fhambananaho, ara munyanya uwa sialala hu ambariwa zwithu zwo itiwaho nga malabi a miṅwenda, arali zwi songo ralo vhanna vha ambara fomaḽa dzi sutu nadzi hemmbe na zwienda, hunori vha tshi fumakadzi vho ambara mashira kana rokho.

Ndi vhona vhaswa vha musalauno vha mahayani vha tshi ambara zwiambaro zwo fanelaho, hunori vha fhethu ho nonga dzi ḓoroboni vha tshi ambara zwiambaro zwi songo fanelaho zwo no sia zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili zwo bvela nnḓa, zwine zwa sia vha sa khou ḓi ṱhonifha khathihi nau ṱhonifha vhathu vho novha vhanga tsini.

Ndi u ambara marukhu a songo phuleyaho honeha na zwikipa zwa khoḽa kana dzi hemmbe khathihi nadzi sandaḽa dzo itiwaho zwavhuḓi dza mikumba kana zwienda u fhirisa u ambara madzhini au pata.

Ndi vhona ku ambarele kwa vhafumakadzi kono shanduka, ngauri miṅwahani ya murahu vhafumakadzi vho vha vha tshi ambara zwikete kana dzi rokho dzono swika fhasi ha magona hunori zwino dzivha dzi nṱha nṱha ha magona dzo sia zwirumbi nnḓa, nga maanḓa vhafumakadzi vha tshi zwino ndi vhona zwitaela zwo shanduka nga maanḓa.

Ndi vhona zwa khwiṋe hu uri arali vho makhulu wavho ubva kha vhabeba mme kana mubeba khotsi vha tshe hone hu vhone vhane vha tea u ṱhogomela vhana, ara zwi songo ralo vha tea u ṱuwa vhayo dzula na makhadzi wavho ane avha khaladzi a khotsi ngauri ndi vhone mashaka a tsini ane anga vha ṱhogomela zwavhuḓi.

Ndi ya uri mufumakadzi u tea u ambara dugu ṱhohoni, honeha u tea u ambara zwiambaro zwi no swika fhasi ha magona zwa muvhala mutswu, nahone ha tei u vhona muṅwe muthu a sathu fhedza ṅwaha u bva nga ḓuvha ḽe mufarisi wawe a lovha kana a vhulungiwa ngaḽo.

Ngauri ha tei u sokou uri musi hu khou itea tshithu ha sokou fanyisiwa nga munna wawe, u fana namusi khamusi nnḓu i khou na ha mbo ḓipfhi a arali hana munna fhano muḓini a ḓovha oi lugisa zwithu zwo raloho zwi vhaisa mbilu nahone zwi ḓo muita uri a humbule nga munna wawe.

Ndi vhona uri arali mufumakadzi o lovheliwa nga munna wawe ha tei u dzhenisa kana u vhuisa vhanna afho muḓini wa munna wawe hu sathu fhela ṅwaha.

Ee ndi vhona a tshi tea u fhedza ṅwaha a siho kha hezwi zwau vhonana na vhaṅwe vhathu, sa ezwi o vha a khou bva u ṱangana na zwithu zwivhavhaho ngau ṱutshelwa nga muthu wawe, honeha u fhedza itsho tshifhinga zwi ḓo ita uri a thome a fhole mbiluni kha zwe a ṱangana nazwo honeha a tshi onesa na zwe avha a khazwo.

Ndi vhona a tshi tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho nahone a sa tei u ambara zwithu zwo no sumbedza zwipiḓa zwa muvhili wawe zwo sokou bvela nnḓa.

Ndi vhona hu vhurereli ha tshi Afrikane ngauri ndi hone vhurereli hashu u bva kale na kale mara ndi nga ṱuṱuwedza uri muthu a ite zwine mbilu yawe ya khou ṱoḓa.

Vhana vha tea u ita mishumo i ngaho u ṱanzwa dzi phuleithi, u swiela nnḓu kana na nnḓa ha nnḓu honeha vha tea uḓi gudisa na u kuvha zwiambaro vha tshe vhaṱuku.

Athi vhoni huna mushumo kana mishumo yo tou fanelaho uri i itiwa nga vhafumakadzi, ndi vhona zwi singo dzula nga nḓila yone vhunga hu tshipfhi mushumo wa mufumakadzi ndi u bika. Izwo zwi ḓo tea u amba uri arali mufumakadzi a siho afho muḓini ahunga ḽiwi so ndi vhona hu khwiṋe mushumo muṅwe na muṅwe u tshinga itiwa nga muthu muṅwe na muṅwe one a ngau kona.